Ke ka leka ka hohle hohle hore re di fumanele polas e kgolo, moo di tla kgona hore di tsebe ho fula teng, kapo hona ho phomola teng ntle le tshitiso ya letho. Ka ha dipoofolo ke dintho tse hlokang sebaka se seholo hole le batho, re di tsebe ho phomola kapo hona ho fula teng.

Ha ho thwe monna ke hlooho ya lelapa, hona ho bolela hore diqeto tsohle tse etsuwang ka lelapeng leno ke monna. Ho bolela hore ke ena ya nkang boikarabelo ba batho bohle ba ka tlung ya hae, ka batho bohle re bolela bana le bana le mosadi wa hae. Ke yena ya etsang bonnete ba hore bohle ba ka tlung ba na le dijo, ba na le diaparo, ba na le metsi a hlwekileng. Ke yena a etsang bonnete ba hore lelapa la hae le tshireletsehile.

Ee le nna ke na le motho eo ke labalabelang ho hata mehlaleng ya hae, mme motho enwa ke ausi wa ka ya moholo. Karolo ya e bapalang bophelong ba ka ke hore ke ena motshehetsi wa ka, ke yena ya ntjwetsang ha ke tsamaya ka tsela e hantle, ebile ke ena le motho ya ntjwetsang ha se ke sa tsamaye ka tsela e hantle. Ke ena motho ya nkgothatsang hore ke tsebe ho fihlella ditoro tsohle tsa ka, ke yena motho eo ke itshetlehang ka ena ha ho le thata. Ke yena motho ya mphang matla hore le nna ke be le tshepo hore, kamoso tsohle tseo tsohle di tabatabelo tsa ka ke ka di fihlella.

Lenyalo leo ke ileng ka ya ho lona le monate, ke la kgaitsedi ya ka. Ho no ho le monate lenyalong lena ka ha dijo e ne e le ma tletse tletse, motho e mong le e mong o na kgona ho ikgethela hore o batla dijo di feng. Ho tloha mono ho no ho letsitswe pina tse monate, ebile ba hirile sebini seo ke se ratang haholo sa mmino wa Sesotho. Sebini sena e sa le ke labalabela hore di ka se bona mahlong, mme ha o na le teng lenyalong lena e la ba lenyalong le ke le thabelang haholo. Ho feta mono ho no ho le hotle haholo lenyalong lenono, ho kgethuwe le sebaka se setle, se pela lewatle, kannete ebile lenyalo le letle ka ho fetisisa.

Ha ke na botsebo bo felletseng ka moetlo ona wa basadi wa ho feta, empa ke nahana hore ke moetlo e etsuwang ke basadi feela. Hobane hangata ka fumana hore ha o ile bohading mosadi ke ena a iketang, banna bona ha ba etse sena. Ke nahana hore ke moetlo e etsuwang hore ho bonwe hore mosadi o se a itoketse hore a ka nyalwa, kapa e se le mosadi a felletse ha e sa le ngwananyana. Hangata banna ha ke nahane hore ba etsa monyetla ona.

Ke nahana ho tshutshumetso ena ya diphahlo e hlaha hobane lekeisheneng batho ba bangata, mme kgahleho e ka hlaha ka pele hobane ba bonana kgafetsa, ke ka hoo tshutshumetso ena e hlahang. Le hona tshutshumetso e hlaha hobane thelevisheneng ha moaparo o itseng o kene, batho bohle ba tlabe ba tena jwalo. E ka ba dibini, di actor-ra, le beng ba di filimi, Ka hoo ke nahana hore ke sona se etsang hore tshutshumetso ena e be teng lekeisheneng, ka ha batho ba bonana kgafetsa.

Ee le nna ka tsatsi le leng ke batla ho ipona, ke na le ntlo ya ditoro tsa, ke nahana hore ho molemo haholo hoba le ntlo ya hao jwalo ka mo Afrika Borwa. Hobane sena se ka ho thusa hore o boloke tjhelete renteng, ka ha rea tseba hore rente Africa Borwa e tura haholo, ka hoo le nna ke labalabela hore ke be le ntlo ya ka kamoso.

Ke nahana hore ha motho a tswa lebollong, hona e ba tshupo ya hore ha e sa le moshanyana empa e se le monna. Ka hoo ha o so le monna o ke se kgone hore o nne o tene diphahlo tseo no o di tena ha o le moshanyana. Ka hoo ke nahana hore ke sona se etsang hore batho ba rekelwe diphahlo tse ntjha, ka ha diphahlo tse ba di tse ba di rekelwang, ha se tse tshwanang le tseo ba neng ba di rekelwa ha e ne e le bashanyana.

Dijo tsa ketsahalo e kgethehileng ke ka di etsa ka ho batla mophedi ya phehang dijo tse monate, ya tsebahalang. Mme ke ka le di lokisa ka makgethe, ke etsa bonnete ba hore di serve-uwa ka makgethe.